Dilo dingwe ga se gore ba a ikgogomosa, e le fela gore kgotsa kwa ba tswang teng, ga ba je dijo tse di apeilweng ko sekolong.

e ka tlisa maranyane a tlhaeletsano a ka thusang ka go arogana tshedimosetso mme e boe gape e thuse ka go go kopanya ka tshedimosetso.

Jaaka motho wa rre, ke nagana gore go tshwanetse go nna le diprogerama tse di isiwang kwa metseselegaeng, ga mmogo le metse, go ruta le go itsise batho ba borre ka malwetse a go tshwana le kankere ya dikgeleswa.

Ke nagana gore Lefapha la Pholo le puso, di ka tlisa diporogerama tsa go tshwana le go isetse bagodi melemo ko magaeng, jaaka ba sa kgone go tsamaya sebaka se seleele go ya tleliniking tse di gaufi.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ka gonne, ke bone ba e le goreng ba ntse sebaka se seleele le bone, mme ba ba itse botoka. Ka jalo, ebile go na le lerato, ebile seo se tla ba fa le gore ba kgone go tokafala ka bonako.

Dingwe dilo tsa dilo tse di tlwaelegileng, ke go tshwana le gore ngwana ga a tshwanela go tlhapisa mogolo, kgotsa ngwana ga a tshwanela go jesa mogolo, mme fela go le gantsi batsofe ba iphitlhela e le gore ga ba sa tlhole ba na le masika ba dithaka tsa bone, mme jwale ba tshwanelwa ke gore ba tlhokomelwe ke bana.

Go ya ka tlwaelo, setso se re ruta gore motho o motona ke ene a tlhokomelang bana. Mme fela mo botsofeng, setso gape se re ruta gore jaaka ngwana, o tshwanetse go tlhokomela motho o motona o tsofetseng, mme o ba tlotle.

Fela jaaka go na le seane se se reng, ngwana ke wa motse otlhe, go tshwana le motho o mo botsofeng ba gage, lelapa ga mmogo le setšhaba, se dira ka gotlhe gore se thuse. Mme ga ke nagane gore di farologana go le kalo-kalo go ya ka ditso, gone mo Aforika kgotsa Aforika Borwa.

Mo tikologong ya me, bagodi ba tlamela ka go phephafaletswa matlo, go tlhapisiwa, go isetswa melemo, ga mmogo le dijo.

Ke itse mafelo a go tshwana le a bidiwang di-hospice, o e le goreng go na le tsa puso, mme go na le tsa poraefete, tse e le goreng di a patelwa, mme tsa puso ke mahala. Bagodi ba fiwa maroko, ba fiwa dijo, ba nna le tšhono ya go bona dingaka le baoki, mme ba bowe ba tlhokomelwa ka go tlhapisiwa le go rekelwa bo diaparo.

Ntle le go ntsha matlole a go tlhokomela batsofe, ke nagana gore puso e tshwanetse go aga mafelo a mangwe, e e le goreng batsofe ba tla fiwa tlhokomelo ya baitseanape.

Pension-e ya puso, e thusa go tokafatsa botshelo ba batsofe, mme fela ga e lekane dilo tse di ntsi mo ikonoming ya segompieno.

Pension-e ya puso fa o le motsofe, o ka dira kopo ya teng morago ga go tshwara dingwaga di le masome a marataro le bongwe, mme o tshwanetse go ya kwa dikantorong tsa semmuso tsa SASSA, o tshwere lekwaloitshupo kgotsa pasa, ga mmogo le lekwalo la bodulo, go bontsha kwa o nnang teng.

Ke akanya gore pension-e ya puso yago tlhokomela batsofe, e fokotsa morwalo wa madi mo go ba lelapa, ga mmogo le batlhokomedi ba batsofe, ka gore e kgona gore e thibe fale le fale, e rekele motsofe melemo kgotsa dijo tse a di tlhokang, diaparo, ga mmogo le go tshwana le dilo tsa bo go tlhapa.

Motho o simolola go amogela pension-e a na le dingwaga di le masome a marataro, mme ntlha kgolo e le gore ka dijara tse, ke yone nako e ntsi e le goreng batho go ya ka semolao, ba tshwanetse go tlogela tiro.

Puso kgotsa Lefapha la Pholo, le ka simolola ka go dirisa dipalangwa tsa balwetse go latela batsofe ba, go ya dipetlele.

Ke nagana gore re tshwanetse ra dirisa selo sa go tshwana le di-mobile clinic, tse e le goreng di latelela batsofe kwa ba nnang teng.

Mo ke dulang teng, go sekgala se se leele go ka bona ditirelo tsa pholo ka potlako, mme go tsaya sebaka le gore dilo tsa go tshwana le dipalangwa tsa balwetse di fitlhe, fa o le mo tsietsing.

Go botlhokwa thata-thata thata ka gore, gona kwa mekhukhung, ke teng ko e le goreng, go tlhokego e le ntsi, ka go tletse malwetse a go farologana.

Ke malwetse a go tshwana le bolwetse jwa dibokwana, sehuba, go boa-boa kwa ntlwanaboithusetsong.

Go ya ka nna, ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo gonne batho ba bantsi mo dingwageng tse ntse di feta, nne ba fudugela thata kwa ditoropong. Mme, fa tleliniki e le kgakala, baagi ba amega ka gore ga ba kgone go bona thuso ka potlako, ka ntlha ya sekgala.